Eminye imizi ayiwenzi amasiko kodwa eminye imizi iyawenza. Eminye imizi isiko labo kukusika abantwana babo ingqithi kodwa keminye imizi abayenzi loo nto.

Ulutsha kufuneka luthathe izinto ezandleni zalo kwaye luzimisele kwinto yonke abayenzayo.

Njengabahlobo bam ndicela ninxibe iibhlukhwe ezinde kwaye umntu anxibe ibhatyi okanye isilamba ukuze agqume ingalo zakhe.

Akulunganga ukuba umntu aqeshe abantu bokupheka xa esenza umsebenzi wesiXhosa ngoba abafazi belali abanangxaki ngokupheka xa kukho umsebenzi wesiXhosa.

Ewe, ngumbono omhle kakhulu lowo ngoba ngaloo ndlela umnakwethu uza kwenza igama likamakhulu wethu lingalibaleki kwizizukulwana ngezizukulwana ezizayo.

Indlela elungileyo kukuba umntu obhinqileyo kubalulekile ukuba anxibe ilokhwe ende emcimbini kwaye ukuveza iingalo namabele ayondlela eyiyo.

Umntu ongumama ozilele indoda yakhe unxiba iimpahla ezimnyama. Loo nto ibonisa ukuba uhlonipha umyeni yakhe nangona engasekho emhlabeni.

Indlela eyiyo yokunxiba ebonisa ukuhlonipha kukuba ndinxibe isibhinqo esibizwa ngokuba lidakhi, ndibhinqele isikhafu esinqeni sam, ndithwale iqhiya entlokweni yam ndingabonakalisi iinwele kwaye ndinxibe izihlangu ezivalekileyo.

Indoda okanye umntu ongutata ubalulekile entsatsheni ngoba yenza kube nesidima.

Mtshana wam, wena umsencinci kakhulu ukuba ungoluka. Umthetho wakwaXhosa uthi akuvumelekanga ukuba inkwenkwe yoluke xa ineminyaka engaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo.

Hayi, umntana wenkazana akavumelekanga ukuba azigoduse azise kuloyise ayofuna amasiko akhona. Ngoba ngokwesintu umntana wenkazana ngowakulomama wakhe onke amasiko uya kuwafumana kulomama wakhe.

Amadoda asekuhlaleni xa kweluka inkwenkwe ayadibana acacisele inkwenkwe ngayo yonke into eza kuqhubeka entabeni baphinde bayiyale inkwenkwe.

Umehluko phakathi kwelobola nokuthenga kukuba xa ulobola intombi ayithethi loo nto ukuba ungenza noba yintoni kuye. Ilobola yindlela yokudibanisa amasapho amabini abe lusapho olunye. Ukuthenga kona kwelinye icala kukuthenga intombi. Xa uyithengile wenza noba yintoni oyifunayo kuyo, kwaye ukuthenga ayisiso isiNtu.

Izipho ezilungileyo abanokuziphathela umtshana wam ngamakheyisi ebhiya namakheyisi ebranti.

Mhlobo wam, kubalulekile ukuba wothule umnqwazi xa ungena endlini naxa uthetha nomntu omdala, ngoba loo nto ibonisa intlonipho nokuzithoba.

Kubalulekile ukuba uthiye umntwana wakho igama elimnandi kwaye elinentsingiselo, elizomenza akwazi ukulilandela ebomini xa emdala.

Ikhankatha liyaqinisekisa kwaye liyafunga ukuba umkhwetha utya ngendlela elungileyo kwaye abukho ubungozi.

Xa upheka umngqusho oneembotyi, uqale uhlambe umngqusho neembotyi zakho, wandule ukufaka umngqusho neembotyi embizeni yakho. Xa imbiza yakho ibila ungafaka ityiwa namafutha. Uyilinde imbiza yakho kude kutshone amanzi. Kwaye uqinisekise ukuba uthambile phambi kokuba uphakele abantu.

Kwenzelwa ukuba ngoba ngoDisemba wonke umntu ukwiholide, wonke umntu akaphangeli. Kwenzelwa ukuba onke amasapho nabantu baselalini bakwazi ukuza xa kukho umgidi.

Iinguqu endifuna ukuzibona kwilokishi endihlala kuyo ukuze ikhuseleke ngakumbi ebantwaneni, ingase amapolisa ahlale ehamba-hamba ezitratweni zethu.

Iintsapho kunye nabahlali bangasibuyisa isidima sentsapho ezingathathi ntweni ngokungafuni into esiwa ngaphantsi kwempumlo.

Iinzame ezinokuthi zizanywe kukuba ezikolweni abafundi mabafundiswe ukupheka ukutya kwesintu.

Le nto ithetha ukuba urhulumente uyalihlonipha isiko lwakwaXhosa kwaye akalijiki alenze elakhe.